Dikgomo le dipodi tse di lwalang ka botshelo, diphologolo tsa naga tse di jang dijalo tse di maswe. Le gona go tlhokega thulaganyo ya go laola dipholo le go ruta batho botlhokwa jwa go sireletsa tikologo go fokotsa bogodi.

Go botlhokwa gore ba tlhokomelwa ke ba lelapa ka ntlha ya tlhomamo le lerato, tlhokomelo e e tlwaelegileng, le boitapoloso le setso.

Dingwe tsa dilo tse batho ba tlwaelegileng go di lebelela mo tlhokomelong ya batsofe ke gore batsofe ba tshwanetse go nna le boipuso jo bo tletseng. Se tota eleng boammaaruri ke gore ga botlhe ba na le boipuso jo bo tletseng, ba tlhokomelwa ke dintlo tsa ba botlhokomelo.

Setso le ditekanyetso tsa setso di tlhama maikutlo a tlotlo, boikarabelo le kutlwelobotlhoko mo go tlhokomeleng batsofe.

Lelapa le tsaya karolo ya maikutlo le tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi, fa setšhaba se tshegetsa ka ditlhotlhomiso le ditsela tse di rileng tsa semmuso.

Ditirerelo tse di tlamelwang bagodi di akaretsa botsogo, dijo, thuto le boitekanelo. Ka fao di netefatsa botsogo jwa bone jo bo tletseng le tshireletso mo tikologong.

Mafelo a tlhokomelang bagodi a thusa mo go netefatseng botsogo jwa letsatsi le letsatsi. Ba fa na phepho e e siameng le boitekanelo jwa maikutlo.

Thulaganyo e tshwanetse go oketsa tshegetso go netefatsa go fitlhelela botlhe le go tokafatsa botsogo jwa bagodi ka kakaretso.

Phenšene e oketsa boiketlo, tshireletso le kagiso mo botshelong jwa batsofe. Mme e tlhotlheletsa go nna le botshelo jo bo botoka le bo bo sireletsegileng.

Netefatsa gore o ba le maemo a go kgwa lefisa o kwala kopo, o baakanye ditokomane tse di tlhokegang. Morago o romele kopo, o dire tlhatlhobo le tshwetso, morago o tla amogela phenšhene ya gago.

Phenšene ya batsadi e fokotsa kotsi ya kgatlhanong ya madi, e thusa go tshegetsa gore botsogo le boleng jwa bophelo mo lelapeng. Mme e thusa batlhokomedi go nna le botsogo jwa maikutlo le jwa madi.

Ba simolola go amogela phenšene ka dingwaga di le masome a marataro le bone fa e le monna le masome a marataro fa e le mosadi. Lebaka la dingwaga tse e ka nna kgang ya boemo jwa botsogo jwa batho.

Kgwebo e kopanetsweng ya madi, thulaganyo ya tsamaiso le tshegetso ya kitso e ka thusa gore batsofe ba kgone go fitlhela tlhokomelo ya botsogo ntle le go tshwara madi a le mantsi.

Go oketsa madi, tsamaiso e e rileng, thuto le tshegetso ya batlhokomedi go ka dira gore batho ba tsofetseng ba kgone go fitlhela tlhokomelo ya botsogo ka botlalo, ba sa tshwara ke kgakala kgotsa go tlhoka madi.

Boitlhamelo le ditirelo tsa tsona tsa potlako di thusa go tshegetsa tshireletso ya gago le go dira gore o kgone go araba ka bonako le ka tsholofelo mo ditiragalong tse di kotsi.

Mobile clinics di botlhokwa gore di fitlhe kwa mekhukhung ka gonne di fa phitlhelelo e e siameng ya botsogo, ebile di thusa ka nako ya bo potlako.

Malwetse a o ka bonang kalafi kwa tleliniking ke malwetse a pelo le a , malwetse a bakang botlhoko jwa mmu.

Ditleliniki tsa magaeng di mmalwa ka ntlha ya gore e se na di diriswa tse dintsi tse di lekaneng madi a go a ga dintsi. Fa di le kgakala, baagi ba thatafalela go fitlhela dikalafi ka bonako, ba tsamaya sebaka se se leele, mme ba ka imela ke ditshenyegelo tsa loeto le nako.

Fa go se na melemo kwa tleliniking balwetse ba amega ka gonne kalafi ya bona e ema. Mme seo se ka dira gore malwetse a oketsege. Fa melemo e fedile, balwetse ba tshwanetse go e golaganya le tleliniki go itse letsatsi la bona la melemo.

Ba boifa dipila tse di telele, tlhokego ya botho mo go baoki kgotsa dingaka. Matsapa a ba a fitlhelang ke go ema diura di le dintsi pele ba bona thuso le go tsamaya kgakala go fitlha kwa tleliniking, le nako tse dingwe go boela gape fa melemo e sena go fitlhelwa.

Go itsege gore molwetse o fitlhela thuso pele fa a gorogile phakela ka gonne ditleliniki di nna le dipila tse di telele. Mme ba batlang pele, ba newa tlhokomelo pele. Dikgoreletsi tsa go fitlhela kalafi di akaretsa go tlhaela ga dipalangwa, ditlhopha tse di telele, go tlhoka madi a go tsamaya, le melemo e e ka felelang.

Fa o ne o le mo lekeišeneng mme o imile, go ne go le thata-thata fa bolwetse bo go tsaya bosigo ka gonne ditleliniki di ne di tswalwa. Jaanong fa di bula di ura di le twenty-four bophelo bo nna bonolo. Gape ga go tlhoke go tsamaya gakala go batla thuso ka gonne dilo di le gaufi. Mme se se fokotsa diphologo le loso la bo mme le bana.

Go tokafatsa tsela ya go bona ditirelo tsa kalafi go thusa ka gore balwetse ba ba kgona go bona kalafi ka bonako. Ba fiwa thuto ka ga botsogo le go lekanyediwa gangwe le gape. Se se thibela malwetse a a sa foleng jaaka sukiri le kgatelelo ya madi go senya mmele thata. Fa ditleliniki di le gaufi le batho ba kgona go tseya meriana ka dinako tsotlhe, ba ka fetola le meriana fa go tlhokega. Mme barutiwa le ka dijo tse di siametseng mmele.

Go fitlhelela ditirelo ka bonako go thusa ka gore balwetse ba bona kalafi pele malwetse a se nne maswe. Mo go tshwana le sukiri, kgatelelo ya madi. Go fitlhela thuso ka bonako go thusa go laola dijo, go tsaya kalafi ka nako le go lekola mmele kgapetsa-kgapetsa. Se se fokotsa dikotsi tsa ditlamorago tse dikotsi jaaka stroke kgotsa mathata a pelo. Mme se tokafatsa botshelo le bophelo jo bo leele jwa balwetse.

Tlhokomelo ya boitekanelo e tshwanetse go nna e le nngwe ka gonne botsogo ke tshwanelo ya motho mongwe le mongwe. E seng selo se se ithekisetsang ka fa a nnang teng. Fa batho ba kwa metseselegae ba sa bone ditirelo tse di tshwanang le tsa metsesetoropo, se se baka pharologano mo matshelong.

Go oketsa ditirelo tsa tleliniki e e tsamayang go ka dirwa ka ditsela tse di farologaneng. Sa ntlha, puso e ka neela didiriswa tse di oketsegileng le badiri ba ba kgethegileng jaaka dingaka tsa malwetse a a sa foleng. Sa bobedi, go ka tsenngwa thekenoloji e e tshwanang le tsa go latlhatlha balwetse gore ditirelo di nne ka bonako.

Fa o bona thuso e ntseng jalo leboga ka mmino le bopelonomi, tlhalosa ka fa ba go thusitseng ka gone, romela molaetsa wa tebogo kgotsa ba dumedise ka bopelonomi. Go bontsha leboga ka bopelonomi go rotloetsa tirisano e o molemo le go dira gore ba ikutlwe botlhokwa.

Matshwao a sukiri o a bona ka go tlhoka maatla, go nwa metsi thata, go tswa ga moriri ka dinako tse dintsi, go fokotsega ga bojalwa mo mmeleng. Dikgato tse o ka di tsayang ke go etela ngaka, o latele ditaelo tsa kalafi gomme o je dijo tse di siameng.

Tshotlego ya basadi le bana e ka nna le phelelo kgolo mo boitekanelong jwa motho ka ntlha ya kgatelelo, go tlhoka tshireletso le matshwenyego a maikutlo. Fa puso e ka dira ka a natla, badiri ba ba tlhokomelang ditiragalo tse ba ka bo ba otlhaiwa ka go tlhoka ditshwanelo, go tlhoka tshegetso le ya sepolotiki kgotsa ka ditlhagiso tsa molao tse di sa tshwanelang.

Dikgwetlho tse dikgolo ke go tlhoka mafelo a a bolokegileng, letsogo la go gontsha gape le matlhotlhotlhapelo a maikutlo le botsogo. Dithulaganyo tsa tlhokomelo ya boitekanelo di ka thusa ka go fa batho ba no kalafi ya mmele le ya maikutlo. Ditlhopha tsa tshegetso le dithuto tsa go boitshwarelo tse di ba kgothatsang gore ba tsibogela botshelo ka matlagafi.

Ditirelo tsa tlhokomelo ya boitekanelo di ka fitlhela ka bonako fa go na le basebetse ba lekaneng, di-ambulance tse di ikemetseng le dithulaganyo tse di tsamaisang sentle. Le fa go ntse jalo, dikgwetlho tse di ka nnang teng ke palo e e kwa tlase ya di-ambulance. Go diega tlhokomelo ka ntlha ya batho ba le bantsi le dikago tse di senang didiriswa tse di feletseng.